Iye, ngiyavumelana bonyana i-data iba nconywana nasele uyithenga ngobunengi ngombana i-data nawuyithenga kancanikancani, ayi kuba nzima bonyana wenze izinto zakho. Ngitjho lokho ngombana ugcine sele likuphelela u-busy ngalo begodu liyadura nawulithenga kancanikancani, ubona bonyana ubona sengathi ulahle imali i-data mawulithenga kancanikancani kodwana i-data mawulithenga ngobunengi namkha i-data mawulithenga ngokuzeleko uyabona bonyana la, leli lizokuhlala isikhathi eside. Ngokuhlala isikhathi eside ngitjho bonyana ungenza izinto zakho, ungenza izinto zakho ubuziqede, wenza izinto zakho ubuziqede nge-data elinengi, ukudlula i-data elincani begodu i-data elinengi liyathengeka, ukudlula i-data elincani.

Okudla khulu i-data, kulokha nawuyiberegisa eenkundleni zokuthintana. Eenkundleni zokuthintana lokho kuyenza bonyana i-data lakho lidleke msinya, ngokudleka msinya ngitjho bonyana ugcine sele nento le ebewuyenza eenkundleni zokuthintana ugcine sele ungakakghoni bonyana ungaqedelela uyenze ngombana i-data lakho lisuke sele seliphelile ungasazi bonyana ungenza njani kodwana emvumeni khona, awa ngingatjho bonyana i-data alidleki khulu nasele uliberegisa emvumeni ngombana imivumo azidli khulu i-data ukudlula nasele ungena eenkundleni zokuthintana. Imivumo ungena endaweni yinye kula ozoyithola khona imivumo le kodwana eenkundleni zokuthintana ungena eendaweni ezihlukahlukeneko lokho kwenza bonyana ne-data lakho nalo lidleke msinya namkha liphele msinya usaliberegisa ulibone sele seliphelile.

E-Learning elethwa yitheknoloji ngile esifunda ngayo, sifunda ngayo nje asisayi ngeenkolweni siyokufunda ngayo sifunda ngayo la kibomaliledinini bethu. Sifunda ngayo kibomaliledinini bethu begodu ngile esinikela ilwazi elinengi nerhubhululo enengi le esingayinorarha lokha nasele nasele abotitjhere basiphe imiberego bonyana siyenze ngemakhaya. E-Learning leyo iyasirhelebha bonyana nayo isithuthukisele phambili ngelwazi lethu esinalo. lngezelelela ilwazi lomufundi namkha lomuntu oqhubeka ngeemfundo zakhe afunde begodu e-Learning le yetheknoloji iyarhelebha eentweni ezinengi ngombana esikhathini sanje iincwadi azisaberegiswa namkha iincwadi zi-scarce esikhathini sanje azisatholakali lula kodwana nasele siberegisa e-Learning yetheknoloji nje kuba lula bonyana nezinto ezinengi esifuna ukuzenza nazo sizenze ngayo.

Iye, akhona engiwaziko athandwa nangaphetjheya, njengo-Mr Bones. U-Mr Bones lifilimu langapha kodwana nangaphetjheya ifilimeli bayalithanda begodu bayalibukela. Lokho kwenza bonyana nabantu abangaphetjheya nabo bafune ukuza ngaphana eSewula Afrika bazokubona u-Mr Bones begodu lokho kwenza bonyana namafilimu wangapha nawo agcine sele athuthuka. Ngokuthuthuka ngitjho bonyana agcine sele nawo abantu bangale bawathanda amafilimu wangapha. Bagcine sele bawabukela begodu bagcine sele nabo sebeza ngapha bazokubona abadlali laba abadlalela amafilimu lawo. Lokho kwenza bonyana nomnotho weSewula Afrika wande, wandele phezulu ngamafilimu la enziwako begodu athandwe nababantu bangale ngaphetjheya. Lokho kwenza bonyana nezinga leSewula Afrika nalo lithuthuke liye phezulu ngombana abantu bagcine sele nabo bawathanda amafilimu wangapha.

Umlingisi oyikutani efilimini simbona ngokobana umlingisi loyo, mlingisi oyemayemako. Umlingisi loyo uyemayema nje kunomraro aqalene nawo begodu ulinga ngamandla bonyana ararulule umraro loyo aqaleni nawo. Ngalokho simbona ngokobana umlingisi loyo nguye phasi naphezulu, sibona yena kwaphela lapho efilimini lelo kugcwele yena khulu efilimini lelo. Kunomraro aqalene nawo begodu ulinga ngamandla ekurarululeni umraro lo aqalene nawo. Loyo mlingisi oyikutani esimbonako efilimini lelo bonyana umlingisi lo, efilimini le mlingisi oyikutani begodu umlingisi loyo ekuthomeni kwefilimu sibona yena begodu nekupheleni kwefilimu sibona yena, nasele awurarululile umraro loyo aqalene nawo efilimini lelo ezabe silibukela.

Umbono wami ngerhubhululo leli ngiyavumelana ngalokho. Ngivumelana ngombana abalelesi malangala bathanda ukubukela amafilimu la anobulelesi ngaphakathi. Bathi nasele bawabukele amafilimi lawo, la anobulelesi ngaphakathi bathi nabasuka la bakhambe bayobenza ubulelesi lobo ebabubonileko, babenze ngendlela le abayibonileko emafilimini. Ngalokho-ke amanye amafilimi Amafilimu amanye akakalungi. Amafilimu amanye akakalungi ngitjho lokho ngombana agcine sele afundisa nabentwana ubulelesi. Abentwana babona ubulelesi emafilimini lawo bagcine sele nabo bafuna ukuwenza ubugebengu lobo ebabubona lapho kumafilimu lawo. Ngalokho ngitjho bonyana irhubhululo leli, iye mina ngiyavumelana nalo.

Ngicabanga bona, ngicabanga bona nabo laba bayagandeleleka. Bagandeleleka ngombana abanayo imali yokobana babhadale i-inthanethi. Lokho kwenza bonyana bangakghoni ukuwabukela amanye amafilimu. Kwenza bonyana nabo bangakghoni ukubukela amanye amafilimu ngombana bona abakghoni ukubhadela i-inthanethi namkha abanalo ithuba lokobana nabo bangabukela kuma inthanethi. Lokho bayagandeleleka kufanele bona bonabalinde, balinde bonyana ifilimu lelo lidlaliswe kumabonwakude, nasele lidlaliswa kumabonwakude la bakhani balibukela kodwana laba laba ababeregisa ama-inthanethi namkha laba ababhadela ama-inthanethi bona kade balibukela ifilimu lelo kodwana wena kufanele bona ulinde lize livezwe e-TV. Ngalokho ngitjho bonyana bayagandeleleka, bagandeleleka ngombana bona abanayo imali yokobana bangabhadala i-inthanethi njengabanye abantu.

Idatha libiza imali ephezulu, idatha libiza imali ephezulu, ngombana idatha lakhona uthi nasele uliqala la, libiza imali ephezulu, uthi nasele uliqala ulibone lilincani. Idatha nawulithengako, kwesinye isikhathi iye, uyayithola idatha elibiza imali ephasi, kodwana lona libelinengi, kodwana esikhathini esinengi, idatha liba nelokanji, idatha liba libiza

Iye, idatha libiza imali ephezulu, idatha alibizi imali ephasi, ngalokho ngitjho ngombana idatha nasele ulithengile la, namkha nawungena la, kuthengiswa khona idatha, uyabona bonyana idatha leli, libiza imali ephezulu. Nawufuna idatha elinengi libiza imali ephezulu, nanyana ufuna idatha elincani leli ulibona bonyana idatha leli, lincani, kodwana nemalakhona lena uyabona bonyana awa, imalakhona le, yinengi. Akusese lula bonyana ungathola idatha elibiza imali ephasi, iye, uyaba nelangi bonyana uthole idatha elibiza imali ephasi, kodwana esikhathini esinengi, idatha libiza imali ephezulu. esikhathini esinengi. Angeze walithola idatha elibiza imali ephasi, begodu idatha lelo, uthi uyaliqala ulibone lilinengi.

Okuqeda idatha khulu, kulokha nasele ukubukela amavidiyo. Lokha nawubukela amavidiyo idatha lakho kulidleka khona khulu, ngombana lokha nawuthumela umuntu umlayezo, umuntu loyo uyamthumela uyajama awusamthumeli, ulinde yena naye akuthumele imilayezo, kodwana amavidiyo wona, uwabukela isikhathi eside agcine sele sekakudlela nedatha. Lokho ngikho okwenza bonyana idatha lakho liphele khulu, namkha liqedeke khulu, ngombana usuke ubukele amavidiyo. Amanye amavidiyo adosa idatha elinengi nawabukelako, ukudlula lokha nawuthumela abantu imilayezo. Ukuthumela abantu imilayezo, angiboni bonyana kuqeda idatha khona, ngombana uthumela umuntu umlayezo iyajama, kodwana amavidiyo wona, uyabukela begodu ubukela isikhathi eside.

Kuneendlela zakhona zokuthenga idatha, abanye bathoma bathenge i-airtime, ukuze bonyana bathole ukuthenga idatha.

Idatha, kufanele litjhiphe lokha malithengwa bentwana besikolo. Ngalokho-ke, idatha lakhona kufanele lenze amakhulu amabili, lelo lidatha lenyanga, lomntwana wesikolo azikho bonyana uzokuqeda ngalo inyanga. Kufanele bona libemakhulu amabili, kilaba abahlulekako, namkha kilaba abanganamali. Idatha lakhona kufuze bonyana libe matjhumi amabili nathathu, kufuze bonyana libe matjhumi amabili nathathu, ngalokho ngitjho ngombana, lelo kuzokuba lidatha elenzelela bonyana abentwana besikolo bakghone ukungena ezintweni eziqakathekileko, namkha eemfundweni abazibonako bonyana ziqakathekile. Lelo kuzokuba lidatha elisebenza lapho kwaphela, ngombana njengobasazi bonyana ngamandla asilingani sibabantu. Ngalokho-ke, kufuze bonyana abentwana besikolo nabo, kubenala bathenga khona idatha ngokutjhipha.

Enarheni yangeSewula Afrika, idatha mina ngokubona kwami liyahluka, kunedatha elidurileko, kunedatha elibizwa iintengo zemali eziphasi. Idatha leli, elibizwa ngeentengo zenani eliphasi kulidatha nalo, elikhombisako bonyana kunala lingena khona, akusi lidatha ongenza nanyana yini ofuna ukuyenza. Lelo kulidatha owaziko bonyana uyokuthi nasele uqedile ukwenza into le, obowuthi uyayenza nalo kubekuphela kwalo idatha lelo, namkha idatha lelo kulidatha elingena endaweni ethize kwaphela, begodu idatha elidurileko lona, kulidatha ongena nanyana kukuphi la wena ofuna ukungena khona, begodu idatha lelo wenza nanyana yini ofuna ukuyenza alifani nedatha leli elitjhiphileko. Idatha elidurileko wenza koke lokhu ubonya bonyana ungakwenza ngalo idatha lelo, begodu nalo liyabiza emalini alifani naleli idatha esitjhiphileko, elikukhethelako bonyana ungene kuphi, namkha ungangeni kuphi.